Izifundo esingazifunda ngokuqhathanisa izikhathi zokulinda mayelana nomshwalense, ukuthi wazi ukuthi inkampani thizeni nenkampani thizeni, izikhathi zabo zokulinda zingakanani. Ukuze wazi ukuthi kumele uwujoyine nini lowo mshwalense. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi ufuna ukuwujoyina ngenxa yokuthi uyabona lo muntu ofuna ukumfaka kulo mshwalense usezodlula emhlabeni. So kumele ngenxa yalokho kumele wazi ukuthi isikhathi sokulinda singakanani, ukuze ungazofaka umuntu kumshwalense mase uthole ukuthi umshwalense mese kumele ukhokhe uthi wena isikhathi sakho sokulinda, asikapheli.

Okokuqala nje, ukugcina imali ngaphansi komatilasi kunobungozi yobugebengu. Ukuthi uma izigebengu zifika endlini zingayithatha leyo mali zihambe nayo angasali nalutho. Kanti uma isebhange, iphephile futhi imzalela nenzalo ngaphezu kwalokho.

Ngingaqhubeka nokuyisebenzisa, ngenxa yokuthi akekho umuntu ofuna ukukhokha inani eliphezulu ngokusebenzisa i-ephu.

Isikhathi sokulinda sinomthelela wokuthi, umnikazi wekhava nepholisi kumele azi ukuthi uzolinda isikhathi esingakanani ukuze athole imali yakhe, noma ukuze umngcwabo umasingcwabisane ukhone ukumngcwaba. Ngenxa yokuthi, kunesikhathi esibekiwe ukuthi uma ujoyina, uma ujoyina umshwalense manje, uzolinda mhlawumbe uzolinda izinyanga ezintathu ngaphambi kokuba umshwalense ukhone ukukungcwaba, uma kungenzeka ukuthi uyadlula emhlabeni, kanti usanda kujoyina.

Inqubo yokufaka isicelo se-UIF ngesikhathi sekhefu lokuyoteta ukuthi izinkampani aziyikhokheli ikhefu lokuyoteta, phecelezi i-maternity leave. Kubalulekile ukuthi ufake isicelo ku-UIF, ukuze uzoqhubeka uhole noma uhleli ekhaya ngesikhathi sakho sekhefu lokuyoteta.

Esikhathini esiningi akuwona umqondo omuhle ukuthatha imali ebolekiwe ukhokhe ngayo izikweletu. Kodwa uma isimo siphoqa and futhi ingekho enye indlela, kuwumqondo ophusile ukuhamba ukuyoboleka imali mase ukhokha izikweleti ngoba izikweletu ezingakhokhiwe zibangelana igama elibi.

Into ongayenza ukubuza ukuthi ayikho enye indlela yokuthola amaphuzu omklomelo noma amaphoyinti omklomelo, ngaphandle kokuba ngithathe ikhadi lesikweletu, phecelezi i-credit card. Ngenxa yokuthi amanani aphezulu enzalo, azokwenza ukhokhe imali eningi oyibolekayo noma oyisebenzisile kuleli khadi lesikweletu phecelezi i-credit card.

Okokuqala okubalulekile, ukumethembisa umnikazi wepholisi ukuthi, uzimisele ukumsiza futhi uzokwenza konke okusemandleni akho ukumsiza. Kodwa futhi imigomo yenkampani nemigomo yomshwalense kubalulekile ukuthi ilandelwe, ngenxa yalokho ipholisi yakhe imuvumela ukuthi umshwalense ukhone ukumkhiphela imali ngemva kwesikhathi esithize okumele adlule kuso, okuyisikhathi sokulinda. Uma singakapheli, umshwalense awukwazi ukumkhokhela noma ukukhipha imali yepholisi yakhe.

Okokuqala umsebenzi okumele akwenza ukuthi aye emnyangweni wezabasebenzi ayofaka isikhalazo sakhe. Uma efika laphayana abuze futhi ukuthi angekho umnyango ukhone ukubasiza yini njengabasebenzi inkampani yabo, ukuze umqashi wabo azobabhalisela i-UIF. Ngenxa yokuthi kusemgomweni yaseNingizimu Afrika ukuthi, wonke umqashi abhalise umsebenzi wakhe ngaphansi kwe-UIF.